Olwam uluvo malunga nale nto yokuba oogqirha mhlawumbi bakhuthaze ibhinqa ukuba limkhuphe umntwana xa bembona kuba uneempawu zeDown Sydrome kukuba, bavelana nemeko mhlawumbi ongabakuyo ukukhulisa umntana oneDown Sydrome ngoba uba ngumntana onemicelimngeni emikhulu, uba ngumntwana ofuna ukuhoywa kakhulu enzelwe yonke into, mhlawumbi ngamanye amaxesha baye bacinge ukuba awuqinanga ngokwasemoyeni ukumelana nesi simo somntwana oneDown syndrome. Mna ke ndiyibona iyinto elungileyo leyo.

Ndingamcebisa ukuba adibane nonontlalontle kwikliniki ekufutshane, athethe xa engavi kakuhle. Ndingamcebisa nokuba angafowuna afowunele oonontlalontle, xa mhlawumbi ngelo xesha eziva engathi angathatha ubomi bakhe. Ndingaba khona ndimxhasa ngamaxesha onke, ndimxelele ukuba yonke into izolunga.

Le meko yokungafumani amayeza omntwana wam esibhedlele ingandinxunguphalisa kakhulu ngoba ndizobe ndingenayo imali yokuba ndiye kwikhemesti yabucala, ndiyozithengela la mayeza. Ngoko ke, ndingaphuma ndinxunguphele esibhedlele, ndingazazi noba mandithini ukuze umntana wam akwazi ukuphila.

Ndicinga ukuba unyango lwentsholongwane kagawulayo lufumaneka kuye wonke ubani eMzantsi Afrika ofunayo uncedo ngoba sekwakhiwa iiklinikhi kuzo zonke iindawo ngoku, futhi kuthethwa gabalala ngokungafihlisiyo ngentsholongwane kagawulayo. Ayiyo nto ke ngoku mhlawumbi engamnika iintloni umntu. Ulwazi luphangalele futhi iindawo zokufumana unyango lwentsholongwane kagawulayo zininzi kakhulu.

Njengenkokheli yelali ndingazama amatiletile noonakonako wokuba kubekho izinto esibiza ngokuba zii-mobile clinic ezithi zifike apha elalini zizoncedisana nale klinikhi inye ekuphela kwayo. Mhlambe ifike kube kanye evekini noko umthwalo ungehla kakhulu nemigca phaa eklinikhi ngekhe ibe mide ngoba bazobe beyazi uba ngoLwesithathu mhlawumbi iklinikhi, i-mobile clinic iyafika.

Kuyinyaniso oko, abantu badinga ukufumana ulwazi bacaciselwe ngezinto ezinje ukwenzela ukuba baziqonde kakuhle.

Ndingamxelela ukuba ndiyafuna ukumnceda, ndiyafuna afumane uncedo kodwa mna andinalo uncedo olo. Ngoko ke, ndizawumsa kunontlalontle ozothi akwazi umnceda ngale ngxaki yakhe.

Ndingamcebisa ngokuba ayikho enye indlela yokucwangcisa kunokuba afumane le nto ayifunayo. Ndingamxelela ukuba makahambe ayofuna uncedo lokucwangcisa ngoba xa engenzi njalo uya kukhulelwa okanye uya kumithiswa.

Ndingazama unakonako ukubaxelela ukuba andiyiva uba bathetha ngantoni okanye mhlambe ndifune umntu endimbonayo onokwazi uthetha olu lwimi ndiluthethayo ukuba makandicacisele ukuba kuthethwa ngantoni na apha. Ngoba kaloku andifuni mhlawumbe ukunika umntwana amayeza ngendlela engeyiyo.

Ndingafowuna ndiode amayeza, lawo ndiwabanayo ukuba angundoqo, ndisenzela into yokubana xa ndithe ndaphinda ndandwendwela le kliniki sikwazi ukunika abantu amayeza afanelekileyo azokwazi ukubanceda.

Ndingamxelela ukuba namagqirha ayeza azosibona njengoogqirha ukuze afumane amayeza asentshona. Loo nto ebeyixelelwa lelo gqirha ayikho futhi ayikho mthethweni.

Ndingaziva ndinxunguphele kakhulu ngoba ukuba seluvalelweni akuyo nto imnandi. Silubonile ngexesha le-COVID-nineteen kodwa ndinganyamezela noba ke loo nto ithetha ukuba andizubonana nabantu into engaphaya konyaka. Kodwa kuba ndisebenzela ukukhusela mna nokukhusela abanye abantu, ndingayenza loo nto ndibe ke lelo lolo elihleli eluvalelweni kude kufike elo xesha lokuba mandiphume ndiphilile ndingachaphazelanga mntu.

Abasebenzi bezempilo abasebenza kwizibhedlele zikarhulumente bafundile kwaye baqeqeshiwe. Bayafana nabo abasebenza kwizibhedlele zabucala. Into nje engumohluko kukuba kwizibhedlele zabucala uphathwa ngothando nangenkathalo, ukanti kwezikarhulumente awucengwa. Yonke into eyenziwa nje kuba kunyanzelekile uba mayenziwe, uthando alukho.

Ndiyavumelana noGqr Zulu ukuba, ukuba abantu basetyhini bangakwazi ukuzimela bazisebenzele okanye ke uba umntu akaphangeli asebenzise umhlaba alime abe nemali yakhe ingaphela kakhulu into yokuxhatshazwa ngokwesini.

Ezi pilisi ungafumanisa ukuba zinengxaki emva kokuba umntu ethe wazisela wancipha. Eyona ndlela yokuba unciphe kukujima nokutya kakuhle. Zezona ke zinto endingathi ungazenza xa ufuna ukunciphisa umzimba. Asinabo nobungqina ukuba le nto yenzeke emva kweeveki ezimbini ukuba anciphe kanje. Ungakholelwa yonke into oyibona kwijelo lokuncokola, ngoba abantu bayakwazi ukuzibaxa izinto apho.

Ndingamcebisa ndikwamkhuthaza ukuba makaye makayokwenza uvavanyo lwentsholongwane kagawulayo ngoba kaloku akabazi aba bantu alala nabo ukuba balala nabantu abangaphi, futhi abantu abalaa nabo ukuba abanaso na isifo sentsholongwane kagawulayo.